Yebo kukhona ukudla kwesiZulu okungasavamile namuhla ngoba indlela esebapheka ngakhona abasapheki ngokwesintu sebakupheka nje ngokwesimanjemanje. Ngokushintsha kwakhona noma abakusebenzisayo ukuthi bakupheke lokho kudla thizeni. Akusafani nasekuqaleni noma akusafani nokwesiZulu so, beze noshintsho ngokufaka okunye okufana ney'payisi.

Kafushane phakathi nemikhosi ekhethekile noma imikhosi yokudla, ukulungiswa kokudla nokusabalalisa kuyashintsha ukuze kubonise ukubaluleka komcimbi, ukubaluleka kwamasiko okudla kanye nesimo somphakathi somcimbi. Iba ungaphezu nje kwendlela yokudleka iphethe izimpawu isiko nesiko.

Ukudla kwesiZulu ngikukhumbula kusukela ebuntwaneni bami. Uphuthu namasi okungukudla kunamhlanje ngisakudla njengoba indlela umama ebeye kwenza ngakho kungenza ngikhumbule ebuncaneni bami. Kungenza ngikhumbule impilo yakudala. Kungenza ngikhumbule ukuba ukusondelana nomndeni wami. So, lona uphuthu namasi lingenza kuze kube yimanje.

Iminikelo yabesifazane ezinhlanganeni zobuholi bendabuko ivamise ukuba nemikhakha eminingi ibe nemithelela kokubili ekuthuthukisweni kwamasiko nezomnotha emphakathini yabo. Benze umthelela ohlala njalo ngezindima zabo njengabaholi bomoya. abaluleki abagcine bokuthula zokunotho.

Isihlahla mphafa kukholakala ukuthi siwuphawu lo kukomoya nokuxhumaniswa kokhokho. Imele isibopho phakathi komufi namalunga omndeni wabo aphilayo. Uma umuntu edlulile emhlabeni kuxhasa ukuthi uhlanganyela namadlozi endaweni yomoya. Ngakho-ke isihlahla sidla indima, sidlala indima ekwenza ukulula ukuqhubeka komufi kulo mhlaba .

Isidingo somshado kule sikhathi samanje, angisiboni isikhona ingoba intsha yamanje isibheke bona kunokuthi babe umfazi womunye umuntu. Ingoba manje ijenereyishini yamanje ibhilivela ekuthinini lizwe noshintsho ngokwenza kwakudala. Manje uyakwazi ukuhhala ukuthi ushade, manje uyakwazi ukusho ukuthi ngiyafuna noma angifuni ukuba umfazi womuzi noma ukuba umakoti kuleli khaya. S,o angisiboni isidingo somshado kulesi sikhathi.

Abadala, abadala badlala indima ebalulekile nehlonishwayo emasikweni ahlobene nokudla, ikakhulukazi phakathi nemikhosi. Imikhosi nemikhuba yokudla, ukuzibandakanya kwabo ngokuvamile kusekusekelweni ekuhlanganipheni wabo. elingukomoya kanye nesibopho sokugqina imikhuba yamasiko.